Bolwetse jwa mafatlha TB, ke bolwetsi bo bo tshelanang thata jwa bacteria jo gantsi bo amang makgwafo jo bo bakiwang ke bacteria ya mycobacterium tuberculosis.

Go fokotsa dikotsi tsa boitekanelo le go rotloetsa boitekanelo jwa badiri ba tirelo ya molelo le ya tshoganyetso go dira gore go itekanela sentle mo mmeleng, go tshegetsa boitekanelo jwa tlhaloganyo go tla pele. Diaparo tse di siameng tsa go itshireletsa le go tlhatlhobiwa ka metlha ke ngaka mmogo le go buisana le go katisiwa ka tsela e e na leng matswela.

Banna ba mmatota ga ba tlhoke go tlhatlhobiwa ka metlha. Kankere ya lela la setlha ga se matshosetsi a a masisi. Mathata a boitekanelo jwa tlhaloganyo ke letshwao la bokoa.

Dithibelapelegi tse di yaka pilisi, IUD, implant kgotsa depo provera shot di thibela boimana ka go emisa go ntsha lee kgotsa ka go thibela peu ya banna go fitlha kwa leeng. Bontsi jwa mekgwa ya di hormone e boela kwa go ntsheng ga lee go go tlwaelegileng mo dikgweding di le one to three fela tlhabelo ya depo provera e ka tsaya nako e telele go nna dikgwedi di le ten kgotsa go feta.

Re ka etsa gore re tlwaetse batho gore mo setšhabeng se re phelang mo go sone go na le batho ba e leng gore ba berekisa di-wheelchair go tsamaya, mme re ba rute gore ga o bona motho oo, o mo thuse o netefatse gore o thusegileng o seke wa assume-a ka go lebaka la gore o wheel chair o a itse gore o tshwanetse a etse eng. Nako e nngwe go na le diago tse dinge tse e leng gore ga di accommodate batho ba di-wheelchair or-e di-signage tseo tsa batho ba di-wheelchair ga diyo. So I think, ke nagana gore tshwanetse re rute batho, bašwa, especially bašwa gore ba itse gore go na le batho ba di-wheelchair mme ga o bona motho wa wheelchair o le ko o leng o netefatse gore o thusegile.

Ee, ke dumelana gore melemo ya setso e a e dira phepafatso mo mmeleng go tlosa madimabe ka lebaka la gore go na le meriana e mengwe e leng gore ga se ya setso ke a Sekgowa. Ga e kgone go ira tiro e feleletseng go tlhokega meriane ya setso. And-e ntho e kgatlhang ka meriane ya setso ke gore ga o tlhoke gore o o nwe sebaka se itseng ga o na gona bjale o a bereka. And-e ke believe-a thata mo go one gore go nale malwetsi a mangwe a e leng gore a alafega through meriana ya setso.

Go na le go ntsha mpa ga e le gore ga o batle ngwana mme ga e le gore ga o batle go ntsha mpa nka belega ngwana wa fana ka ene. Ke tsona dilo tse e leng gore o ka di etsa fa o ka ima o sa ikaelela or-e mme wa mo keep-a ngwana wa se fane ka ena or-e wa se montshe. And-e ditsela tse dirang go re motho a ime a sa ikaela ke go robalana ntle le go berekisa di-condom-o, di-contraceptive. Ke tsone ditsela tse di etseng gore batho ba ime ba sa ikaelela.

Go dira kopo ya phensene ya batsofe ya puso ya Aforika Borwa, o tlhoka go nna moagi mo Aforika Borwa, moagi ya leruri kgotsa motshabi. Bonye dingwaga di le sixty o santse o amogela thebolelo e nngwe ya loago mme o fitlhelele ditlhokego tse di rileng tsa letseno le dithoto.

Dingaka di re naya maina a melemo gore re kgone go ithekela ge tse re di kry-ileng ko go bona di fedile. And-e ga re nagane gabedi pele re di nwa ka lebaka la gore re tshepa dingaka tsa rona yaka e le tsona di re fileng maina a melemo eo.

Kgatelopele mo go lemogeng le go alafa kankere e tokafaditse thata dikelo tsa go falola segolobogolo mo di kankereng tse pele ne di sa alafege tse di yaka kankere ya mala le ya mabele.

Pension-e ya puso bogolo segolo mo Aforika Borwa. E na le seabe se se botlhokwa mo go tokafatseng boleng jwa botshelo jwa bagodi ka go tlamela ka motswedi wa letseno o o botlhokwa. Seno se ka tokafatsa boitekanelo, botsogi le tshireletsego ya madi ka kakaretso.

Le fa go sena tsela e e netefaditsweng ya go thibela kankere ya madi, go tshela botshelo jo bo itekanetseng le go tila mabaka a a itseweng a a kotsi go ka fokotsa kotsi ya gago ya kankere ka kakaretso. Go akaretsa le kankere ya madi.

Bontsi jwa bana ba ba naleng HIV ba bona mogare ono fa o tswa mo go mme yo o nang le mogare wa HIV yo kwa ngwaneng wa bona. Seno se ka diragala ka nako ya fa motho a na a le moimane fa a belega kgotsa fa a . Ke madi fela, peo ya bonna, boedi tsa basadi le mašwi a letsele tse di bontshitsweng di fetisetsa tshoganyetso mo go ba bangwe.

Go rotloetsa kgolagano ya loago le go dira gore batho ba ba na leng bogole ba ikutlwe ba amogelesegile, tsepamiso mogopolo mo go akaretseng go fitlhelela le go tlhaloganya.

Ka nako ya leroborobo lena la Corona go ne go na le setlhare se se bitsiwang motlhonyana or-e lengana. Ke sone se na se berekisiwa for go fodisa virus ena ya ga Corona mme le nna ke mongwe wa batho o e dirisitseng, e mpereketse e be ka fola mo ponyong ya leitlho.

Go lemogwa go sa le gale go dira gore go kgone go alafiwa ka bonako. E leng se se oketsang thata selekanyo sa go le go fokotsa bokete jwa mathata. Go thibela go amana, go akaretsa, go kgaoganya dikgetsi tse di netefaditsweng, go tsenya ditirisong dikgato tsa go gagametseng tsa taolo ya tshoganyetso le go ruta setšhaba ka mabaka a a kotsi le dikgato tsa thibelo.

Go iriwa jaana ka lebaka la gore nako tse dingwe o kry-a motho a gobetse mo e leng gore wena ga o bone. Byanong ga o founela batho ba boakanelo ba itse bona gore ba deal-e yang le motho ka lebaka la gore nako tse dingwe o na le go shift-isa motho o sa tshwanela gore o mo shift-ise or-e o mo kgome, o mmeye ka tsela e e se tshwanelang gore a beiwe ka teng. Ke ka lebaka la phela re netefatse gore re go na le kotsi re seka tseya melao mo matsogong a rona.